Peo e tlhaga fa maemo a tikologo a siametse peo mme e gola e nna semela. Semela se godile se dira matlhare le dipalesa. ke phetisetso ya peo ya monnamogolo go ya mo gore go dirwe peo e ntšha. Go anadiwa ga peo ke kgato ya go gasetsa peo mo mafelong a mangwe ka phefo, metsi kgotsa diphologolo, ya botshelo ya semela e a tswelela.

Temothuo ke ya mongwe le mongwe yo o nang le lorato, boikarabelo le maikaelelo, fela ga dingwaga kgotsa bokgoni jwa thuto. Go simolola ka go bontsha bopelokgale le boitlhamedi, bašwa ba ka tlisa maatla le dikgopolo tse dišwa mo temothuong.

Go rupelela badiri go thusa gore ba nne le bokgoni jo bo ntseng bo fetoga, go boloka boleng jwa tiro le go ba kgothatsa mo goleng ka diriwa beke le beke, kgwedi le kgwedi kgotsa morago ga dikgwedi tse di rileng, go ikaegile ka se se tlhokagalang. Dirisa thulaganyo ya kweetliso, tshekatsheko ya bokgoni le thuto ya inthanete go netefatsa gore badiri ba a agola le go tswelela go akanya ka tsa e ntšha.

Diphologolo di ntshiwa ditholwana tse di jaaka nama, letlalo, marapo le mafura tse di dirisiwang mo dijong, seaparo le kalafi. Pele di tlhabiwa di tlhokomelwa ke ngaka ya diphologolo, di lekodiwa gore ga di na malwetse mme di godisiwa mo tikologong e e phepa.

Temo thuto ke bokamoso, re aga ka maatla a bašwa. Bašwa ba ka fetola temo ka boitlhamedi, maatla le dikakanyo tse dintšha, ke tsela ya kgolo le boipuso. Mosola wa letsholo ke go rotloetsa bašwa go akanyetsa temo e le tiro ya botshelo go ba bontsha dikatlego tsa balemi ba bašwa go ba ruta bokgoni ka dipuo, media le kweetliso ya selegae.

Gp tlhomamisiwa boleng le popego, go tlosiwa leswe, go baakanyediwa go paka, go bewa mo mabokosong, go tsenngwa ditshupo le dintlha tsa popego, go bewa mo mafelong a polokelo, go isiwa kwa mmarakeng kgotsa mafelong a bareki.

Badiri ba nakwana mo dipolaseng ba botlhokwa, ba a thusa fa go na le tiro e ntsi jaaka ka dinako tsa kotulo. Tuelo ya bone e tshwanetse go lekana le seabe sa bona, ga se tshwanelwe ke go tshwana le ya ka botlalo mme e tshwanetse go akaretsa tshireletso le go ikamanya le mekgwa ya tiro e e siameng.

Lema dijalo tse di thibelang dibokwana jaaka konofole, fetola dijalo ngwaga le ngwaga, dirisa compost-e e e ntseng ka lobelo go bolaya dibokwana. Fetsa motswako wa tlhago e leng konofolo go thibela, tlhatlhoba dijalo kgapetsa-kgapetsa o ntsha tse di senyegileng, dirisa di bitswana tse di jewang dibokwana go tshwana le di-bugs.

Go apola diphologolo go diriwa mo mafelong a a amogetsweng jaaka di-slaughter houses kgotsa mo dipolaseng tse di nang le maemo a a siameng. Ga se tiro ya mang le mang, go tlhokega bokgoni jo bo rileng mo tlhokomelong ya phologolo, molao wa boitekanelo le mekgwa ya go apola ka botswerere.

Mokgwa wa go boloka nama ka go e omisa ka phefo go dirisa letswai le vinegar. Ga o tlhoke segatsetsi, e boloka protein-e go e tsamaisa ebile e thibela dikokonyana ka tlhago.

Polase ya dikgogo gaufi le bonno e ka baka monkgo o o tseneletseng le modumo o tshwenyang. Aga kgole le matlo, dirisa dithibelo tsa modumo jaaka ditlhaka kgotsa mabota. Tlhokomela botlhweki ka metlha, laola ditshika ka biofilters kgotsa system, buisana le baagi go oketsa kutlwisisano.

Mothapi o tshwanetse go tsibogela ka bonako a lekola seemo, a tokafatsa dipholo kgotsa a batla lefelo le le siameng, ikarabela ka poloko ya tshedimosetso, kopo ya dipuisano le go rulaganya temana ya melao ya tulo. Maikarabelo a mothapi a akaretsa go netefatsa boitshwaro jo bo siameng, boitekanelo le polokego ya badiri.

Ee, temothuo e nyenyane e tshwanetse go fiwa tlhokomelo e e kgethegileng ka ntlha ya go dirisa mafelo a potlana ka bokgoni go thusa baagi ka dijo ditiro, go tlhokana le thekgo ya thekenoloji e e bonolo. Go rotloetsa tirisano le botsalano go na le seabe mo goleng ya itsholelo.

Baithuti ba temothuo mo Aforika Borwa ba tshwanetse go katisediwa ka tshireletso ya diphologolo le pabalesego ya mošomo, tlhokomelo ya tikologo le mekgwa e e sa senyeng mmu, tiriso ya PPE pabalesego ya mmele thibelo go ya bolwetse le tlhokomelo ya botsogo pabalesego ya di-chemical-e le ditirelo tsa temo.

Netefatsa gore a ka tshwara mobu le dijalo. Metsi a tshwanetse go tloga sentle, dijalo di tlhoka letsatsi le le lekaneng, dirisa dipitsa kgotsa dibeke tse di godisang dijalo. Thulaganyo ya metsi e tshwanetse go nna teng, netefatsa pharologanyo le tshireletso mo marulelong.